Kgetlho la ntlha ke palame sefofane ke ne ke utlwa ke tshogile gape e itumetse ka nako e le nngwe, go ne go le monate go bona lefatshe le le kwa tlase le le bonang le le nnye jaaka dintšwa le dinku di lebega di le di nnye. Ke ne ke fofela kwa Gaborone mme le leoto le o nthutile gore ke itse gore go fofela mo le sefofaneng go go thata fa o setse o tlwaetse.

Ke rata, nna ke rata go gopola ya go palama sefofane ka gonne ke toro ya me e kgolo go bona mafelo a a farologaneng. Ke rata gore sefofane se dira gore leeto le le leele lebe le le khutshwane. Mo godimo ga moo go ipona o le mo loapi go lebile lefatshe le le kwa tlase ke se sengwe se se itumedisang. Le fa bangwe ba tshaba go fofa ka ntlha ya ditlamorago tsa ditshikinyego kgotsa letshogo la phologo nna ke dumela gore ke tsela e bolokegileng ya go eta.

Toropong ya me dibese ke botlhokwa ka gonne di thusa batho ba le bantsi go tsena ditirong kgotsa sekolong ka ditshenyegelo tse di kwa tlase. Se ke se ratang thata ke gore dibese di dira gore batho ba seke ba tlola nako ba emetse dipalangwa. Gape di kgona go tsaya batho ba le bantsi ka nako e le nngwe. Se ke sa se rateng ke gore ka dinako tse dingwe dibese di ka boa di sa latelane le nako kgotsa tsa tlala thata, mme seo se dira gore batho ba di diegele kgotsa ba se ba e ba itumela leoto.

Wa karata e e botlhale o montle ka gonne o potlakisa tiro. Mme ga o tlhoke go kgaratlhela pampiri le fa go ntse jalo mathata a a tlwaelegileng ke gore ka dinako dingwe karata e ka se sepele kgotsa e gane go bala fa o tsena mo bus-eng mo beseng. Gape go ka nna le mathata fa setse ka go lefisa se se nang le diphatsa tsa intanete kgotsa motlakase ka dinako tse dingwe batho ba lebetse go tsenya madi mo karateng mme ba fitlhela ba paleletswe ke go palama.

Motho o nna mokgweetsi yo o siameng wa bese fa ela tlhoko polokego ya bapalami. A latela melao ya tsela le go kgona go tsaya ka nako. Se se botlhokwa ke gore mokgweetsi a nne le boitshwaro jo bontle, a buisane sentle le bapalami mme a ba thuse fa go tlhokega. Bakgweetsi ba dibese ba thusa thata ka gonne ba dira gore batho ba fitlhe ka nako kwa tirong kgotsa sekolong, mme seo se tlisa maitemogelo a a siameng a go tsamaya letsatsi le letsatsi.